Abantu abancedakala kwiWi-Fi yasekuhlaleni engahlawulwayo, ngabantu abangathathi ntweni, ngababantu abangakwazi ukuthenga iWi-Fi, okanye mhlawumbi ngabantu apho kwamakwabo kungekho Wi-Fi okanye kungekho router, ngabo abantu abaxhamlayo kwiWi-Fi yasekuhlaleni engahlawulelwayo. Loo nto ke ibanceda ukuba bakwazi ukwenza izinto zabo kakuhle ngexesha, ngokufanayo nomntu ohlawulelayo iWi-Fi. Kodwa ke nalapho kuye kubekho into yokubana angakwazi ukuyisebenzisa ncam kakuhle xa into ifanayo uba ifuna kubekho ii-deadlines.

Idatha eye ndiyisebenzise ngenyanga yinto ephaa ku-five gig endiyisebenzisayo. Amaxesha amanintsi ndiyisebenzisela ekukhangeleni umsebenzi, ngamanye amaxesha ukuziphuhlisa, ngamanye amaxesha ukuzonwabisa nokuthi ndikwazi ukuba indincede ngokuphuhlisa intlalo yam. Idatha yona le ibalulekile, ngoko yiyo loo nto ndisebenzisa idatha enintsi ngokuba inintsi into endiyenzayo ngedatha, akuphelelanga ekubukeleni iimuvi, okanye ooWhatsApp okanye ooFacebook, zinintsi izinto endizenzayo, nokhangela umsebenzi kukwalapho.

Kudala, iWi-Fi ingekabikho abantu bebethenga amaphepha for ukuba bachithe ixesha eli balihleliyo kuloliwe, bachithe isizungu. Ngoku xa kufakwa iWi-Fi naleyo iza kunceda. Umntu uzawukwazi ukukhangela into enomphuhlisa, ukukhangela into enomchithisa ixesha. Nakhona enze unxulumano uba ajonge intoba kwezinye izinto akanokwazi intoba ajonge i-information malunga nale train ayikhweleyo intoba izawuhamba ngabani ixesha iphinde ijike ngabani ixesha. Kwiinto ezifana noba zonke izinto ngoku zijongwa ngeintanethi ezinye, uyakwazi ukulinga ujonge indlela yakho uba ihamba njani.

Kumaxesha angoku tata akunyanzelekanga into yokubana ube ne-DVD ukuze ubukele ifilimu okanye imuvi oyifunayo. Ngoku uyakwazi ukuba uthathe ifowuni yakho, ungene kuyo ukhangele imuvi ofuna ukuyibukela. Apho uza kuthi ukwazi ulinke ifowuni yakho kumatshini wokudlala imuvi, ufake ifowuni yakho kumatshini lowo ngeentambo zakhona ezifana ne-HD, like ukwazi ubukela. Ngoko akunyanzelekanga kubekho i-DVD kule mihla.

Ngoku uyakwazi ukuba ubukele ezemidlalo efowunini, ukhriyeyithe iakhawunti, DStv nezinye iindlela. Uyakwazi kodwa ukungena kwi-intanethi, ukhangele umdlalo ofuna ukuwubukela, into ezifana nee-live stream, ubukele uhlelo olo ulufunayo. Uthenga nje idatha, mhlawumbi yosuku okanye yeveki, okanye eyamasuku amabini okanye inyanga yonke. So, zininzi iindlela onokuthi ukwazi ukubukela ngazo iinkqubo ozithandayo efowunini okanye mhlawumbi kwi-laptop, nje indlela yokunxulumana ilula.

I-gigabyte enye ngenyanga yanele and kuyaxhomekeka ukuba uyisebenzisa entweni. I-gigabyte ininji kunee-megabytes, ii-megabytes ziyi-hundred and something, ii-gigabytes zona ziyi-thousand nangaphezulu, ngoko ke zanele ngokwenyanga ukuzisebenzisa kwi-intanethi. Kuyaxhomekeka nakhona ukuba uzimaneja njani, uhlala i-intanethi yakho uyivulile ube ungayisebenzisi, okanye uyayicima uyisebenzise ngexesha ofuna ulisebenzisa ngalo. Loo nto iye ithi inciphise ukuba uweyiste idatha yakho.